Ina, mitlangu yi nga pfuna ku sivela vugevenga vanhu vo tala loko va ti nyiketela eka eka mitlangu a va nge wu kumi nkarhi wo va va ya eka vo ya endla vugevenga hikuva nkarhi wa vona hinkwavo va ta va va ti nyiketela eka eka mitlangu vanhu lava nga swigevenga a va ti nyiketela eka nchumu xa vona i ku pfuka nampundzu va famba vagevenga vanhu kambe loko munhu a ti nyiketela eka swa mitlangu nkarhi wa yena hinkwawo wu tshama wu ri eka swa mitlangu na yena u tshama a ri eka swa mitlangu a nga wu kumi nkarhi wo famba a gevenga vanhu.

Swi nga ndzi pfuna eka rihanyo ra mina hikuva switshungudyela mavabyi loko ndzi tlanga mitlangu swi endla leswaku ndzi endla vutiolori loko ndzi endla vutiolori miri wa mina wu kumeka mavabyi.

Xivuriso lexi ndzi se rhandzaka hileswaku hambi u famba enkoveni lundza ri ta vonaka xivuriso lexi ni xi rhandza hikuva xi byela swona leswaku hambi u endla swo biha u ti byela leswaku a wu voniwe hi munhu kambe eku heteleleni ka siku hinkwaswo leswi a wu swi maka exinyamini swi ta humelela erivaleni.

Xi tsutsumi lexi xa ndhuma ndzi xi tivaka kwala Afrika-Dzonga i Caster Semenya Caster Semenya loyi ku nga wansati van'wanyana va ehleketaka leswaku i wanuna kambe yena i wasati xitsutsumi xa ndhuma lexi nga teka tikhapu to tala hi hi ku tsutsuma.

Ntlangu lowu ndzi wu tsakelaka ngopfu i ntlangu wa bolo ya milenge hikuva na mina ndza nghenelela eka ntlangu wa bolo ya milenge.

Vapfhumba vo ta hi timhaka to tlanga ebolo etikweni ra hina va hetisela mbuyelo wa kahle eka ikhonomi hikuva va ta na timali ta vona leti nga tikulu eka rhandi loko va fika va fika va xava ikhonomi ya hina yi va eka xiyimo lexinene lexi tsakisaka.

Munhu loko a lava ku ya tlanga ntlangu wa bolo ya milenge kumbe ya mavoko u ti lulamisela hi ndlela leyi u fanele ku endla vutiolori leswaku miri wa yena wu ta olova u fanele ku phuza mati leswaku a ta tshama a tsakama emirini.

Ku tirhisana hi ntlawa i swa nkoka swinene loko ku ri karhi ku tlangiwa bolo ya milenge mi fanele ku tirhisana hi ntlawa leswaku mi ta kota ku tlanga mi tiphina mi tlhela mi wina loko mi tlanga tanihi ntlawa ku holova ku va ku ri kutsongo a ku talatali ku holova hinkwerhu ma twisisana kambe loko mi nga ri ntlawa swo tala swa onhaka a mi koti ku twisisana un'wana na un'wana u ta tiendlela swa yena a tlanga leswi a vonisaka xiswona ematshan'wini yo va ku tlangiwa hi ntlawa ku ta kota ku tiphiniwa ku tlhela ku winiwa.

Mitlangu ya manguva lawa yi hi dyondzisa leswinene munhu wa swi tiva leswaku loko a tlanga mitlangu u va a endla vutiolori ku na na mitlangu yin'wanyana i yinene ngopfu loko u tinghenelerisa ka yona u hetelela u kuma na mali leswaku u ta hlayisa ndyangu wa wena hi u ta kuma na matimba yo khutazeka.

Swi veka ikhonomi ya hina eka eka ndhawu leyinene mitirho ya tumbuluxeriwa hikuva ku ta va na vanhu lava nga ta xavisa swakudya ku va na lava nga ta endla ku leswaku girawundi laha ku tlangiwa ku tlangiwaka kona ku va ku basile so leswi swi endla leswaku ku va na mitirho yo tala ku pumbeka nhlayo ya vanhu lava nga tirheki.

Ndzi nga vula swona leswaku va nga heli matimba eka ntlangu wun'wana na wun'wana ku na ku hlula na ku hluriwa loko va hluriwile a swi vuli swona leswaku u ku hela ka misava kambe va fanele ku tlakusa masokisi leswaku eka ntlangu lowu landzelaka va ta kota ku hlula xin'wana hi lexi va fanele ku tlangela ku tiphina a va fanelanga ku tlangela ku hlula ntsena va fanele no tlangela ku tiphina loko va nga tiphini a swi vuli nchumu va fanele va tiphina va tlhela va ti nyungubyisa leswaku va swi kotile ku va va nghena egirawundini va tlanga ku tiphina hi swona swa nkoka ngopfu naswona loko va ri karhi va tlanga va fanele va tsundzuka leswaku na rihanyo ra vona ri va eka xiyimo lexinene loko va ri karhi va tlanga va va va endla vutiolori mavabyi yo tala ma papalateka hi ndlela leyi.

Mitlangu leyi vanhwanyana ni vafana va va yi tlangaka swin'we ehandle ehandle leyi nga laveki leswaku u tirhisa mali ku nga va ku ri ntlangu wa bolo ya milenge na ku tsutsuma.

Ndzi nga titwa ndzi tsakile swinene ntsako wa mina wu nga ta wu nga pfuni hi nchumu ku tlangela na Springbok endzhaku ko hlula khapu ya misava i swilo leswinene ngopfu i swilo leswikulu ngopfu leswi nga tisaka ntsako.

Mitlangu yi pfunile munghana wa mina swogasi a ku ri munhu loyi a nyuherile swinene kambe u yona a sungula ku tlanga swa mitlangu miri wa yena wu vuyelele axiyimweni xa kahle a nga ha ri munhu wo kuluka na mavabyi a ma nga ha n'wi hlaseli.

Tanihi leswi bolo ya milenge ya vavasati eAfrika-Dzonga yi kulaka mfumo wu nga e wu nga seketela hi ndlela leyi wu nga endla leswaku ku va na maendzo lama humaka leswaku ma ya ematikweni ya le handle vavasati va ya ematikweni ya le handle va ya va ya tlanga bolo va vona matiko laman'wana va ta kota ku kuma matimba yo va ya emahlweni no tlanga bolo va tlhela va kuma ni ntlhotlho lowu va hlohlotelaka leswaku va tlanga bolo.

Ndzi nga byela hi ntsheketo wa N'wampfundla laha N'wampfundla loko swiharhi leswi n'wana swi swi cela xihlovo yena a nga tingeni loko swi hetile ku celecela ta xihlovo hi kona laha a nga ya a lava ku ya n'wa mati ya swona loko a hetile ku nwa mati ya swona a swi dongela mati swiharhi swi swi hetile leswi swi vona leswaku N'wampfundla u tlanga hi swona kutani swi n'wi swi nga ha n'wi pfumeleli leswaku a ya n'wana mati exihloveni swi tlhela swi n'wi caca laha a tshama kona hi ndlela leyi swi vula leswaku loko u ri munhu u fanele u endla leswi van'wana va endlaka swona leswi na wena swi nga ta ku pfuna hikuva emakumu u ya sala u ri wexe u nga ha ri na mhunu ku ku pfuna.

Swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava swi khumba kahle nhluvukiso wa vantshwa na ku nghenelela ka mitlangu eka miganga ya Afrika-Dzonga. Loko matiko ya misava ya tlanga ya tlhela ya fika na la Afrika-Dzonga yi ntlhontlho yi hlohlotelo vantshwa leswaku na vona va va na rirhandzu ro nghenelela mitlangu. Swi endla leswaku na yona Afrika-Dzonga yi talela hi vantshwa lava va rhandzaka ku nghenelela mitlangu na vona va ta ya eka matiko ya misava va kota ku tlanga.

Ndzi vona ku ri maendlelo lawa yo biha xinene hi mikarhi ya khale vanhu loko va ya hlalela mitlangu a va hlalela mitlangu ntsena a va yela ku ya khuzela kambe ka masiku lawa ku nwiwa byalwa. Byalwa lebyi va byi nwaka a byi va pfuni hi nchumu byi va tlherisela endzhaku ene hi xitalo vanhu lava va nwaka byalwa ku va ku ri vana va xikolo. Vana va xikolo va siya mitirho ya wena ya xikolo ekaya va byela vatswari leswaku va ya hlalela mitlangu kambe loko va fika va fika va nwa byalwa. Loko va muka makaya va fika va dakwile swinene. Loko va dakwile va fika va olovisa vatswari va vona naswona va va tshika mitirho ya vona ya xikolo va nga ha endli. Loko va fika exikolweni va fika va hembela mathicara va va byela leswaku a va hlalela mitlangu hikuva vona va rhandza mitlangu kambe vona va swi tiva kahle leswaku a va ya va ya nwa byalwa.

Loko u tlanga mitlangu marhambu ya wena ma tiya swinene hikuva u va u endla vutiolori. Loko u endla vutiolori swi endla leswaku miri wa wena wu tiyelela.

Ntirho wa wena wo hungasa u nga wu hundzula leswaku wu va bindzu. Loko u endla ntirho wa wena wo hungasa u nga endle na swinavetiso leswi nga ta koka rinoko ra vanhu leswaku va va kona eka bindzu ra wena. Va swi kota ku va va ku seketela eka bindzu ra wena.

Vaendli va mitlangu loko ku tirhisiwa ntlangu wa vona hi ndlela wo swiyimo swa ntlangu wa vona hi ndlela yo biha va fanele ku endla leswaku va va na maphorisa loko ku ri karhi ku tlangiwa leswaku loko swi ku va na swiyimo maphorisa ya va ya ri kona va ta kota ku endla vutiyisisi bya leswaku ntlangu wa vona wo tshama wu basile.

Munhu a nga tiolola hi tinsimbi. Munhu a nga tiolola hi bolo loko u tlanga bolo u va u endla vutiolori lebyinene. Loko u tlanga bolo marhambu ya wena ya tiyelela ku va ku ri byi vutiolori lebyi faneleke byo tiyisa marhambu ya wena byi tlhela byi ku pfuna leswaku u kula hi ndlela leyi faneleke.

Vana va xikolo loko va nghenelela mitlangu va pfuneka swinene emiehleketweni. Va swi kota ku va va va hlaya tibuku ta vona hikuva va va wu kuma nkarhi wo ya va ya tlanga. Mitlangu wu na mpfuno lowunene hikuva wu hunguta leswaku vana va xikolo va ya emabyalweni. Wu hunguta leswaku vana va xikolo va kumeka eti-tarven. Wu hunguta leswaku vana va xikolo va kumeka eka tindhawu leti nga laveki vona. N'wana wa xikolo loyi a tlangaka mitlangu loko a huma u va a ya ku tlangeni eka ntlangu ntsena a nga yo kun'wanyana. Leswi swi endla leswaku miehleketo ya yena yi tshama yi ri kahle yi tshama yi ehlekete swilo swa xikolo ntsena na swilo leswi swi nga ta pfuna vona.

Ina khapu ya misava ya FIFA ya twenty ya twenty-ten yi vile na vuyelo bya ikhonomi lebyi nga heriki eka Afrika-Dzonga. Ni namuntlha ni lweyi ka ha vulavuriwa hi yona khapu leyi ya misava ya FIFA ya twenty-ten.

Loko Afrika-Dzonga yi va ndhawu laha swa mitlangu swa matiko ya misava swi tlangiwaka kona swi endla leswaku ikhonomi ya Afrika-Dzonga yi va yi ri ehenhla. Swi vuyisela ikhonomi ya hina swinene ehenhla.

Loko ku onhiwa mbangu Afrika-Dzonga yi nga va yi ri le nghozini swinene. Ku rhurhisiwa ka miganga ya laha kaya swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi wa. Ikhonomi ya hina loko yi wa swi vula leswaku vanhu va ta pfumala tindhawu to tshama hikuva va rhurhisiwa ende u kuma leswaku loko va rhurhisiwa laha va yisiwaka kona a ku na mahanyelo ya kahle naswona va va rhurhisa va va susa la makaya ya vona va kota ku aka ma madoroba ya vona na tihotela.